Ke reka dijo tse ka hara le kotikoti haholo hobane di nka nako e telele pele di ka senyeha, hape ke di reka hobane di theko e tlase.

Tuna, ke tlhapi e phehilweng e be e kenywa ka hara makotikoti. Mme makotikoti ao a be a kwalwa hore e se ke ya senyeha, e ya hlatsuwa e be e kgaolwa mme e be kenywa ka hara makotikoti. Makotikoti ao be a behwa mollong nako e ka etsang dihora tse pedi ho isa ho tse nne ho bolaya dikokwanahloko.

Kotula nakong e nepahetseng ka ho beha leihlo boemo ba mongobo. Ho omisa hanghang poone e kotutswing kamorao ho kgaolwa. Sebedisa mekgwa e nepahetseng ya kotulo ho qoba tshenyo le ho boloka poone maemong a loketseng ho thibela dikokonyane.

Ha ke so utlwe letho ka taba ena. Empa ke nahana hore o ka se kene polasing ya motho e be o kga ditholwana tsa hae ntle le tumello, ha o kga dintho tsa motho kapo ditholwana tseo ntle le tumello, e hlile o tla kena mathateng.

Nakong ya kgale naha ya rona e ne le naha ya apartheid, mme batho ba batsho ba ne ba sa lebelletse ka tsela e lokileng. Ba ne ba kgethollwa ho ba basweu, mme seo sentse se utlwisa batho ba bangata ba batsho bohloko le letsatsing lena.

Ha ke etsa serapa ke tlo qala ka ho batla sebaka se loketseng ho lema, ebe ke rala serapa sa ka. Ha ke qeta ke be ke arola mobu wa ka, ebe ke lema dipeu tsa ka. Ke tlo jala meroho hobane e tla nthusa nakong tse thata tsa ho hloka tjhelete.

Ntho e ntjha e ke boneng e etsahala ho tsa temo ke hore matsatsing a hona jwale ho se ho sebediswa technology. Jwalo ka bo diterekere tse hlalefileng tse nang le technology, ho sebediswa di drone le dintho tse ding tsa technology. jwale taba ena ke bona e mmakaditse haholo hore le temong technology e kgona ho sebetsa.

Bohlokwa ba bophelo bo botle ba di phoofolo ke hore ha di phoofolo di dula di phetse hantle, di tla etsetsa rapolasi tjhelete. Mme ho di hlokomela ke hore rapolasi a di fepe ka tsela e nepahetseng le hore di bonwe ke ngaka haeba di na le bothata.

Motho haeba o batla ho ba rapolasi, mme a tlo rua diphoofolo, o lokela ho etsa dipatlisiso tsa hae pele a qala. Mme ngaka ena o tlameha hore o e patale hobane ha se phoso ya ngaka hore ha wa isa diphoofolo ngakeng selemong se fitileng. Hore ngaka jwale e shebe di kgomo tsena selemong se, e tlo sebetsa ho feta ka mokgwa e sebetsang ha e di hlahloba selemo le selemo. Jwalo o tshwanetse hore o patale ngaka ena hobane ha se phoso ya yona hore wena jwalo ka rapolasi ha wa etsa dipatlisiso tsa hao hore o tsebe ha o le rapolasi, mme o ruile diphoofolo. Re tlameha ho sebetsa ka tsela e jwang.

Ke nahana hore taba ya hore ditholwana tse itseng di hlaya sebakeng se itseng, mme ditholwana tse itseng di hlaha sebakeng se itseng. Ho bakwa ke maemo a lehodimo ha dibaka tseo hobaneng di maemo a lehodimo a dibaka tse fapaneng ha a tshwane. Jwale ke nahana dibaka moo ho tjhesang haholo jwalo ka Limpopo, ho hlaha ditholwana tse itseng mme dibakeng tse ding jwalo ka Cape Town, mo ho dulang ho na le moya ho bata ho tla hlaha ditholwana tse itseng.

Ho na le difafatsi tse tshwarwang ka matsoho kapa ka letsoho, mme di loketse dirapa tse nyenyane. Ho boele ho be le difafatsi tse fufiswang ka di drone, tsena di fofa moyeng ho fafatsa tjhefu dijalong, mme di ka sebediswa motsheare kapa bosiu. Ho boele ho be le difafatsi tse se nang moya, di loketse dibaka kapa dirapa tse kgolo haholo.

Ntho e kwatisang ke hore ke rekile dinawa, mme ha ke fihla lapeng ka di beha, kamora dikgwedi ha se ke di sheba ke di bula, di senyehile. Mme ha ke sheba le nako ya hore na di senyeha neng ha eso fihle, e bontsha hore di ntse di lokile. Nthwe nka e etsang ke hore ke kgutlele lebenkeleng moo ke di rekileng, mme ke ba hlalosetse se etsahetseng, mme le bona ba shebe le nako ya hore na di senyeha neng.

Ntho eo e nka e tjhong ke hore ho bohlokwa ho jala dirapa, ha ra le baahisane mona di-flat-eng, mme re sebedisana mmoho ho jala dirapa. Re ka thuseha haholo nakong e tlang. Ha e mong a etsa serapa sa ntho e itseng, e mong a etsa serapa sa ntho e itseng, ha nako e ntse hona ho tlo re thusa ho boloka tjhelete hobane ha ho tla be ho so sa hlokahale hore re e mabenkeleng ho lo reka ditholwana le meroho.

Ke nahana hore taba ena e bakwa ke hore, ho tloha kgale temo ha e sa le e nkwa e le ntho ya bo ntate. Jwale ke ka hoo e leng bona ba tswellang pele lekaleng lena.

Difate di bohlokwa haholo lefatsheng le bophelong bo botle ba batho. Ka hobane di kolomaka moya, hape di hlahisa moya o ro o hemang, hape di hlahisa le dijo. Hape difate ke lehae le diphoofolo tse ding, hape difate di laola maemo a lehodimo.

Sontaheng sena ke tlo duba tlhama ebe ke pheha bohobe. Be ke pheha le sa kgomo, ebe ke tlatselletsa ka moroho le salad.

Bekeng e fitileng ka Labohlano, ke ne ke kula, ke na le maqakabetsi a bohloko bo bakwang ke ha motho wa mme a ya matsatsing. Ke ile ka nwa pitsa ya Sesotho, ka nwa le lekgala ho laola tswekere ya ka ka ha ke le motho wa lefu la tswekere.

Ee kea dumela hore ha motho e mong le mong a ka ba la naha ya hae, a ka kgona hore a leme ho fepa lelapa la hae. Hobane o tla kgona ho lema meroho le ditholwana tse ngata tse tla kgonang ho ananela lelapa la hae.

Tjhe ha ke e tsebe, empa ke batla ho tseba ka yona hore ke tsebe hobaneng e hlaha naheng. Empa e sa fumanwe mabenkeleng, hape ke batla le ho tseba melemo ya yona.

Bohlokwa ba hore dihwai di hlahlobe bophelo ba mobu pele ba lema, ke hore ha ba lema mobung o sa lokelang ho lema. Dimela tsa bona di keke tsa hola, empa ha ba lema mobung o loketseng. Dimela tsa bona di tla hola ha monate ka tsela e lokileng.

Ha nkabe e le hoya ka nna, ke ne ke tla hlophisa hore ba Lefapha la Bophelo bo Botle ba etele polasi ha ngwe kgweding hore ba hlahlobe batho ba sebetsang polasing.

Ee ke ka mo kgothalletsa hore a hirise sebaka se seng moo polasing, hobane ha lema dimela tsa hae o kgona ho di rekisa di mo etsetsa tjhelete. Mme ha hirisa sebaka se seng moo polasing, o tla kgona hore tjhelete a e fumanang e eketsehe ka hobane motho a irileng o tla ba patala tjhelete ya ho hira.

Nna ke kgetha bophelo ba toropong hobane ha ke na nako ya ho phela mahaeng ke lo kga meroho masimong kapa naheng e bulehileng. Monate wa toropong ke hore ha o ya lebenkeleng o lo reka, o fumana meroho le ditholwana tseo di se di kguwe mme di hlatsuwe. Sa hao ko re o reke o patale o lo pheha lapeng.

Ee ke mohopolo o motle hore le nna ke jale moba polasing ya ka, hobane ka ho jala moba le nna ke tlo kgona hore ke etse tjhelete e ngata hodima eo ke ntseng ke e fumana ka poone.